Ke nahana hore ha motho a kgannang, mme maikutlo a hae a le hodimo, ke nahana hore ke ka mo emela hore maikutlo a hae, a be a fatshe. Mme re tsebe ho rarolla hore re tswela pele jwang ka taba ena.

Ke nahana hore ha mmuso o ka etsa hore o dule fatshe le setjhaba mme ba etse dikopano, ba ka kgona hore ba thole serarollo sa hore ba lokise taba ena jwang, ya hore batsofe ba tshwanetse hore ba thole ditulo tsa bona tsa mabidi ebile ka pelenyana. Ka hobane ba di hloka.

Ke nahana hore ntho tsa bohlokwa tseo o tshwanetseng hore o di pake ke diaparo tsa hao. Mme o etse bonnete ba hore o nka tsa ha ho tjhesa, le tsa hao bata, hore ho lehodimo le ka tjhentjha o tsebe hore o lokile.

Ke nahana hore ho molemo hore le basadi ba be teng mona ditekesing, ka hobane lefatsheng la hona jwale dintho ho thwe ke fifty fifty mahareng a banna le basadi. Ka hoo, le basadi le bona ba tshwanetse hore ba kene ditekesing ka hobane ba ntse ba lekana le banna.

Ke nahana hore re ka bua le yena re mo jwetse hore rona re patetse. Mme ke nahana hore ha a ntse a hana a halefile, re ka etsa bonnete ba hore re mpe re ikopanye, tsela e tswelle pele.

Ke nahana hore haholo ke ka lata batho mona di mall-ong, bo setsing, ka hobane ke tsona dipoleke tse nang le batho ba bangata. Ebile ba hlokang hore ba thole thuso ka pelenyana, ya hore ba fihle moo ba yang, le dipetlele haholo, ke ya nahana.

Re kopa tshwarelo ka tse etsahetseng mabapi le parcel-a ya hao, empa ntho e etsahetseng ke hore parcel-a ya hao, e ntse e le tseleng ka mabaka a itseng a hore koloi e la hlahelwa ke kotsi, mme re kopa tshwarelo ka seo. Empa hona jwale e tseleng e yang ho wena.

Bohlokwa ba ho se kganne ka lebelo tseleng, ke ntho e lokileng haholo hobane o etsa hore, o tsebe hore o fihle mo o yang ka nako. Ebile o fihle moo o yang o ntso o phela, e leng ntho e lokileng haholo.

Nna ke nahana hore motho e mong le e mong, o sebedisa ntho eo a batlang ho e sebedisa, e emisang moo a tshwanetseng hore aye teng, mme nna ka hobane ke rata dibese, ke ilo tswella pele, ke itsamaele ka dibese. Batho ba ba ditekesi, mme ke bona ekare le bona ho tshwanetse hore ba amohele hore ha se bona ba leng bang, ba tsamaisang .

Ee, dibese tsena ke ya di sebedisa, mme le ditjehelo tse tlase haholo haholoholo. Mme di teng hona mona moo ke dulang teng.

Nna haholo eo ke e sebedisang ebileng ke nahana hore e lokile ke Uber, ka hobane e o lata moo o dulang teng, kantle ho jarete ya hao, mme ilo ho beha moo o yang teng kantle. Ha e tshwane haholo le di-meter-taxi tsena, ka hobane tsona ha di fihle moo o yang teng haholoholo.

Ke rata ho sebedisa terene haholo ka hobane e ditjeko tse tlase, mme haholoholo ke e ratela ka hobane e tsamaya butlenyane. Mme ha ho sephethephethe moo ho tsamayang diterene.

Ke rekile tekete empa jwale ke tseo dibese ha di fihle, mme re tshwanetse ho ya leba mesebetsing, re leba dikolong, re kopa thuso ka pelenyana, hore re tsebe ho fihla moo re yang teng.

Ke o qoqele motswalle wa ka, ka sekorokoro sena se ke tsamayang ka sona, hore se jwang, se buleile ka tlase ka mona, mme ha o tsamaya o bona ka sekontiring. Mme le difenstere tsa teng ha di kwalehe, ka mona pula e ya na.

Ke ne ke rekile tikete e turang ya bese e majabajaba, mme ka hare re ne re tshwerwe hantle, ka mora metsotsonyana, o thola dijo ka mora metsotsonyana, o ntso o thola dijo. Mme ka hara bese ena, e ne e na le ntho e nngwe le e nngwe o ka e nahanang hore e ka ba teng.

Ke nahana hore ha ngwe fela ha batho ba ditekesi, ba ka kalama dibese, ba ka bona hore batho ba dibese ba tshwarana hantle ho feta bona. Mme ke nahana hore ka seo, ba ka etsa hore ba tjhentjhe mekgwa ya bona, eo ba tshwarang batho ka yona.

Re ile ra qetelletse re robetse tseleng, ka hobane moo re ne ntse re feta teng, ho ntse ho sena di-garage moo re ka tshelang petrol-o, re ne re tshohile haholo re di tse kang moo ka thoko ho mmila, mme re ntse re batlana le thuso, empa re sa thole thuso. Empa maqetellong re ile ra qetelletse re fumane thuso, ka la hosane.